Mokgwa wa setso wa ho pheha meketeng e tlamehile o be yona o sebediswang hobane re tlwaetse hore kgomo, kapa yona nku ya hlajuwa. Ho tloha moo nama hee ya pheuwa ka hara dipitsa tsa fatshe le mollo wa fatshe. Le baeti le bona ba amoheleha, ka mohlomong ho ba fa dijo kapo mohlomong ho ba fa ntho ba e nwang, le ho ba beha moo ba tlo dulang teng. Ebile nthwena ke sesupo hape se bontshang hore setso sa rona ntse re se tshwere, ntse re na .

Dijo tse ke di ratang haholo feela ke papa e pheuweng ka nama. Ho tloha mono a entse moro, ho tloha moo ba entse le sepinatjhi kapa tsona ditapole. Empa ke rata ho ja di-vegetable haholo, bo mokopu, le bo ditapole, beetroot-e. Ntho le tsona tseo. Mara haholoholo ke ithatela papa ka nama.

Nka ruta batho hore ba tswe moelelong ono hobane o fosahetse ka baka la hore dikgutsana le bahlolohadi le bona ke batho. Ebile ba hloka lerato, ba hloka ho hlokomelwa, ba hloka ho ratwa jwalo ka batho ba bang. Jwale ke ntho e ke tjhong hore motho oo, batho bao dikgutsana le bahlolohadi le bona ke batho jwalo ka le nna le wena. Ra itshwanela feela, ebile ha hona ntho e re fapanyang.

Nna ngwanaka ke ka mo reha Maria hobane, nka mo reha Merriam hobane lebitso la nkgono wa ka le lona ke Merriam. Nka mo reha ka mo rehella ka nkgono wa ka hore le yena a tshwane le yena, kapo mo hopotsa yena.

Ho ya ka nna seno ne se sa loka hobane motho ha o kgethela molekane, kapo a ho kgethela o le morwetsana, kapa o le mohlankana. Ha o ikutlwe le hantle ka baka la hore ha se wena mo kgethileng hobane tlamehile o kgethe motho o batlang ho ba le yena. Le yena a kgethe wena. Jwale ha ba o kgethela yena, ba le beha mmoho empa lona mohlomong le sa tlo kgona ho utlwana.

Tjhe, di-funeral-e matsatsing ana ha di sa tshwara ho ya ka tsela ya Sesotho. Se di etswa fela ka baka la hore motho o sa hlokafetse ebile tlamehile a patwe. Jwale batho se ba iketsetsa ntho e ba batlang ho iketsetsa yona, ebilene ba nwele tahi mono. Ba sa, ba se hantle ebilane le setso ha se sa etsuwa ka mokgo ne se etsuwa .

Nna ke rata motoho haholo. Mme wa ka yena o pheha motoho wa tomoso le yena. O nka tomoso wa e ritela. O etsa, oe behella ka thoko. Ho tloha mono e otlwa ke letsatsi hore e kgone ho loya hantle. Ha e se betse, ha e se betse letsatsi le latelang. A ba e nka ae tshela ka pitseng soka ka lesokwana hore e kgone hore e s'ka ba le diqaka. Ho tloha mono ae behe hodima mollo for thirty minutes. Ha e se e le hantle, ae tshole hee a re ngwathele motoho. Ebe re ao ja hee, re o ja ka tswekere .

Tjhehe, nna ha ke tsamaye le dinako ho tla mmino o ko o mamelang. Haholoholo ke ithatela yona Gospel-e, kapa yona Jazz-e, kapo yona RNB. Empa ha ke rate tsena tsa hona jwale, ke ithatela tsane tsa kgale. Ke tsona tse ke ithatelang tsona. Tjhe, mmino ona ha ke o latele hakalo, le ona Mapiano ana a bapalwang ha ke wa mamele.

Tjhehe, ha ke o mong wa sehlopha sa thapelo ya setjhaba. Empa ke tsamaya yona kereke, ke dula ke le kerekeng Sontaha se seng le se seng. Kapo mona moo ke dulang teng ha eyo ntho eno ya sehlopha sa setjhaba. Ebilane ke nahana ekare yona mara e haholo, ebile nna hee ha ke tsebe moo e tshwarelang teng.

Ho bohlokwa haholo hore mahadi a ntshiwe hobane eno ke setso sa rona. Setsong sa rona ho bohlokwa hore ha o tlo nyala ngwanana, kapo o tlo nyalana yena ngwetsi. O ntshe mahadi hore mahadi ao a ye family-ing ya bo ngwetsi ba lo kgona hore ba etse lenyalo. Jwale ke ekare ho bohlokwa, ke lona lebaka lona leno.

Ee, dikopano tsa lelapa ka di tsamaya ebile ke bona di le bohlokwa haholo. Hobane ke moo o kopanang le lelapa la hao teng, ene ke ho bontsha hore sa ntsane o tshwarane le lelapa la hao. Lee ntho e le nngwe, le phela mmoho, ebile le ya thusana. Jwale dikopano tsa lelapa ke tsona ntho tse bohlokwa haholo hobane le ha ho na le mathata, o kgona ho ya ho bona ba lo thusa ka mathata ao.